Kulucelomngeni kakhulu ukusebenzisa isithuthuthu kwindawo esihlala kuyo nakwidolophana esihlala kuyo, amaxesha amanintsi iindlela zethu zimbi kwaye ziyigrabile ukuthi gravel ayikho itha. Okwesithathu, iindlela zethu zihleli zinezilwanyana ezizihamba ezizihambelayo ezingaluswayo, loo nto inokumenza ke ngoku abesengozini umntakwe.

Abaqhubi beetekisi bayabalekisa kakhulu endleleni bahamba ngesantya esiphezulu. Okwesibini, abahloniphi abamazi umntu omdala. Okwesithathu, abakufuni ukuthatha imali engatshintshekanga xa ubhatalayo usihla. Okwesine, bamisa noba kuphi na, abazinaki futhi abazihoyi iirobhothsi emgaqweni.

Zikhona iinqwelo kwisibhedlele esikufutshane nathi kwaye ziyakwazi ukufikelela kwiindawo, nakwezona ndawo zikude zisemaphandleni zendawo endihlala kuyo. Abantu ke abadala nabakhulileyo nabagulayo bayakwazi ukuthathwa kufikelelwe kubo, ucelomngeni ke kuloo nto lixesha, zifika sele kukudala nifowunile sele kukudala umntu egula kodwa .

Ukuhlangabezana nala nale meko kukuba kusetyenziswe izithuthi zikawonkewonke. Okwesibini, intsapho nentsapho isebenzise imoto enye ukuya emsebenzini nasesikolweni kungaphunywa ngeemoto ezininzi ngaxeshanye.

Inkonzo ye-e-hailing endakhe ndayisebenzisa yiUber, ifika ngexesha kwaye kulula ukuyifumana ize ikuse kwindawo oya kuyo. Ndaye ndayigibela ndaze ndachaza ukuba ndiyaphi kuba ndandingayazi indawo endandisiya kuyo, ndinikwe nje kuphela ilokheyishini that is loo nto itsho ukuthi le ndawo ndiya kuyo. Nangona ndingayazi, ndingazi uba ndawkufikelela njani yandithatha ke ndaziva ndikhuselekile yayakundibeka kule ndawo ndandisiya kuyo.

Olona celomngeni lukhoyo kwirenki yeetekisi yendawo endihlala kuyo kukuba oonoteksi amaxesha amaninzi bahleli nje bayalwa. Okwesibini, kukhona uxinano kugcwele kakhulu abantu kwaye netekisi zininzi, ungazibona ulahleka ugibela itekisi kungeyiyo le uhamba ngayo. Okwesithathu, azikho semgangathweni iitekisi zabo ezinye amacango ayawa.

Kubalulekile ukusebenzisa iinqwelomoya kuba zihamba ngexesha kwaye zikhuselekile kunezithuthi, iibhasi, iiveni kwakunye neemoto ezincinane. Kuba kuhleli kukho uxinano okanye uxinano endleleni kwaye ibanga elide umntu angathatha nangaphezu kweeyure ezisibhozo ukugoduka. Kanti inqwelomoya iyakhawuleza ukufika.

Ndazibona ndisengozini xa ndandihamba ngeenyawo emgaqweni, kanti emva kwam kuza isithuthuthi esibalekise kakhulu siqhutywa ngumqhubi osele isiselo esinxilisayo. Ndabaleka ndefolokohlo emahlahleni, ndandingazikholelwa ukuba ndisindile, ndathi xa ndiphakama apho ndazijonga ukuba andilimalanga na ngethamsanqa ndandingenawo nomkrwelo.

Uhambo olude nolumnandi uhambo kwindlela ezinguhola beendlela, kwakuluhambo olumnandi kakhulu ke olo ndibona iimoto endingazange ndakhe ndazibona ngeliso lenyama ngaphambili, kuba ndisuka kwidolophana esemaphandleni nencinane. Uhambo olumandi, kuhamba kumiswa kwiindawo zokugalela ipetiloli ukuze sibuke size sijonge indalo entle eyenziwe nguMdali, sibuka neebhasi.

Abaqhubi abanintsi bayasilela ukugcina iimoto zabo zikwimeko efanele indlela kuba abanye abanamali, kanti abanye baye balibale ukuyovuselela okanye uyozijongisa iimoto zabo ukuba ziseselungelweni na.

Ndingakhathazeka kakhulu ukuba ndiyayibona intobana ibhasi ithatha ixesha elide ukufika apho ndiya khona, kwaye ndiza kufika sele ndibethwe lixesha. Ndingacela nokwehlika ngenxa yomsindo nangenxa yokukhathazeka endinako, ndize ndikhwele enye imoto ehambayo.